Lekgetho la me la ntlha go palama sefofane e ne e le ge ke ya kwa Durban go ne go itumedisa thata ka gonne e ne e le ntho e leng gore ga ya tlwaelega mme ga o 'ira sentle sentle ke gona mo o bonang gore ga e ka moo o e naganang ka teng ka gonne ke mo o kgonang go e utlwa ga e tsamaya le ga e nna ko moyeng yanong ke ne ka ikutlwa ke tshogile hela ke ne ka ka siama ka nna sentle jaanong lekgetlho la me la go thoma e ne e le go ya kwa Durban ke ne ka ikutlwa ke itumetse ga ke ne ke se ke le mo moweng le ga ke ne ke fitlha.

Go palama sefofane ke se sengwe se e leng gore ka nnete se ka nthabisa ebile e ka nna ntho e leng gore nka e thabela go e dira ka gonne go na le batho ba e leng gore ba se tshaba e le ka tota hela nna ga ke se tshabe thata ke seo ke bonang gore nka thabela gore ke se dirise ga go na le mo ke tshwanetseng gore ke ye ko teng ka sone. Go ka siama thata gore ke tsamaye ke sone sefofane ka gonne se itlhaganetse ebile se kgona go fitlha ka bonako jaanong ke bone le gore e ka nna selo se e leng gore ke tlile go se thabela thata.

Go gontsi go ke go ratang ka tsela eo dibese di tsamayang ka gona mo toropong di a thusa ka go isa batho mo ditulong tse e leng gore di farologane mo gare toropo tse e leng gore ba tshwanetse go ya kwa go tsone ebile gape ga nke di 'ira mathata jaaka bo di-accident kgotsa go thula batho. Go bontsha gore batsamaisi ba dibese ba tsamaya ka tsela e e leng gore e tshwanetse ebile ga ba tsamaise dibese tsa bona ka tsela e e leng gore ga ya tshwanela jaanong di dintse ebile gape dibese tsena di tsamaya ka bonako, di tsamaya ka tsela ebile ga di tshwenye gape ka gonne di tlo go fitlhisa ka nako e e leng gore e siame di dula di le mo nakong ebile gape di thusa tota ge e le gore o senyegetswe ke nako kgotsa o lata.

Mathata a e leng gore a na le go nna teng fa o berekisa karata e botlhale ke gore ga o sa e duela e tlile go sa dire kgotsa ga o sa e register-a sentle e tlile gore e sa dire le ga o e duetse jaanong go botlhokwa gore o e duele sentle, go botlhokwa gape gore o e register-e, se sengwe gape ke gore ga e ka latlhega go tlo tlhokega gore o reka e nngwe gape e leng gore ke tšhelete jaanong go botlhokwa gore karate e o e tshware sentle ebile o e nnise mo tulong e leng gore o ka se e latlhe mo go yone.

Ke se se 'irang gore o nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke gore sa ntlha go tshwanetse gore o nne le dipampiri tsa go kgweetsa jaaka license, sa bobedi ke gore o nne le kelotlhoko fa o le mo tseleng o dirise matshwao a tsela ebile gape o be le kelotlhoko go bona ntho tse jaaka bana, diphologolo tsa mo motseng. Diphologolo tsa mo motseng ke bo ntšhwa, le katse, bana ba e leng gore ba bannye ba rata go tshameka thata mo tseleng jaanong ke yona se se etsang gore o nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ga e le gore dilo tse jalo o di nkela mo tlhogong.